Ni vona onge ku pfuna vana lava tsandzekaka eswikolweni ku pfuna vona ngopfungopfu hi AI hi yona yi nga fanela ku yi nga nghenisiwa.

Swi endla leswaku n'wana a nga koti ku vona kahle emehlweni swa n'wi kokela ndhaku exikolweni a gina a nga ha voni kahle hi mhaka ya ku tshama efonini a kha a tirhisa foni.

Ina ni hleketa leswaku swa pfuna ku tinsimu ti hangalaka hi ku hatlisa hi mhaka ya ku loko vanhu va tirhisa swo fana na leswi va ngo i ti advert ku ri va va advert-a tinsimu ta vona swi hatla swi fikelela eka vanhu kumbe va hatla va ti tiva na tinsimu letintshwa.

ni nga yi hlamuseta leswaku yi tirha kahle ngopfu loko ku nga ri na gezi swo fana na loko atikweni ra hina hi hlupheka ngopfu hi gezi ku va ku ri na leswi va ngo i ti loadshedding kumbe ti load reduction se router leyi loko yi kha yi tirha hi hi battery swi endla ku ri munhu a nga vi a tikuma a kha a connect-ini kumbe a kha a tirhisa inthanete hambi ku ri hava na gezi.

Yi nga tirhisiwa hi ndlela ya ku loko munhu o sungula mavun'wa eka social media swo fana na Facebook i vi swi famba swa fikelela evanhwini vo tala ene swi kumeka ku vanhu va nga swi tivi ku i mavun'wa kumbe i mahungu mo hoxeka swi endlakala ngopfu eka social media vanhu va fambisa mahungu kumbe va hangalasa mahungu mo ma nga ri wona.

Ni nga n'wi hlamusela hi ndlela ya ku a swi twisisa ku ri loko foyini ya yena yi yi ri eka Wi-Fi wa kota ku ri a nghena a endla ti research kumbe a langutisa tipopayi kumbe a tlanga ti game ta yena.

Ni nga lava ku vona kumbe ku twisisa ku ri munhu un'wani u tsale yini hi munhu un'wana na ku marito va veke kahle na loko munhu wun'wani a vulavula swin'wani hi munhu un'wani eka mahungu kumbe eka eka ma newspaper loko ku nga vulavuriwanga marito ya kahle swi ta holovisa vanhu vanhu va tshuka va nga ha langutisani kumbe va vonana kahle.

Mina ni tsakela mina ni tsakela hi hinkwaswo mara.

Ku famba ka gezi swi tshikelela ngopfu ku tirhisa Wi-Fi hi mhaka ya ku ri loko vanhu va ri hava ti generator kumbe leswa ti solar va hlupheka ene Wi-Fi yi hakeliwa kan'we hi n'hweti se munhu loko a hakeli Wi-Fi a nge swi koti ku tlhela a vuya a xava na tidata se ku famba ka gezi na Wi-Fi ku yi tima swa onhela swinene munhu a fane a yimela gezi ku ri vuya ku a kota ku tirhisa Wi-Fi.

Ni vona onge AI yi ta tekela vanhu xinkwa enon'wini hi mhaka ya ku ri loko se ku tirha yona AI ku nga ha tirhi vanhu xa onhela swinene vanhu a va nge he koti ku hola vanhu a va ha koti ku koti ku yimbelela vatirha ku ta va ku kha ku endla AI ku to dya ntsena lava ti producer mara vayimbeleri va to tekeriwa xinkwa enon'wini.

Swi nga pfuna etidyondweni ngopfungopfu mara eka leswa vuyimbeleri ni vona i nge swi nge pfuni kumbe swiphiqo swa kona i ku ri swi ta twakala ku ri a hi yena munhu loyi la a fanele a yimbelela.

Mina ni tsakela IOS ngopfu hi mhaka ku ri yi na vuhlayiseki bya le henhla swinene ku tlula android android yi na vuhlayiseki mara a byi fiki ka IOS.

A yi a a a a ku na ku hambana ku yi endle yi hlanganise vanhu vangani yi va swa ha ti fanela network ya yi va ya ha khoma ku fana ka Wi-Fi a ku na ku cinca ene a ku na ku tikeriwa hikuva ku va ku ri mpimo lowu yi nga pimeriwa wona.

Ku hambana i ku eka phephahungu ku na mahungu mo tala lama vulavulaka swa tiko kanti eka magazini ku na swipimelo ku ri magazini wu ya vulavula hi yini na yini naswona magazini a swi talanga vanhu va wu xava wu xaviwa hi luya na luya kati loko ku ri phephahungu ri xaviwa hi vanhu vo tala hikwalaho ka ku va va lava ku kuma mahungu ya ya ku ku endlakala yini kwala tikweni or amisaveni.

Yi pfuna ku va olovisela ku hlamula eka leswi va tsalaka swona hikwalaho ka ku yi va yi ri na swikombiso leswi swi twisisekaka swinene.

Ndi ta navetisa hi ndlela ya ku ri eka bindzu ra mina hi xavisa swakudya swo xawula swakudya swo aka miri swakudya leswi swi phomisaka na marha leswi swi nga kona e hi nxavo wa le hansi leswi munhu a swi kumaka hi nxavo wa le hansi hi leswi ni nga swi vulaku eku navetiseni ka mina ni karhi ni vula na ndhawu laha swi kumekaka kona na ku loko u lava ku swi kuma hi ku order hi nga hi nga hi nga ha ha dilivhara atindhawini hinkwato.

Swi hambana hi ku a yi tirhisi software yin'we IOS Iphone yi tirhisa IOS Samsung yi tirhisa android swo hambana hi kwalano.

Hi ku fambisa mahungu kumbe ku tiyisisa mahungu lama nga manene hayi hi ku fambisa mahungu ma mavun'wa.

Swi na nkoka ku ri mitlangu ya la kaya na yona yi vulavuriwa ngopfu eka maphephahungu hikuva maphephahungu na magazini ya la kaya swi xaviwa ngopfu hi vanhu va la kaya so mitlangu ya le kaya ya ya le handle hi nga kota ku yi langutela eka swiyanimoya kambe mitlangu ya laha kaya ha yi langutela eka swiyanimoya hi tlhela hi yi twa eka maphephahungu swi na nkoka ku a yi tsariwe eka maphephahungu.